Uma sifuna ukunakekela izindwangu ezinoboya ukuvimbela ukushwabana nokulimala. Siyaye sithathe amanzi ahlanzekile angango twenty litre sifake kuwona endishini sifake insipho. Siphinde siziyakaze emanzini angango forty litre amanzi abandayo siziyakaze. Siphinde sibeke amanzi futhi angango forty litre abandayo sifake i-stay soft. Lokho kube kwenzelwa ukuthi indwangu ingezi ukushwabana nokulimala. Uyaye ubheke-ke nokuthi indwangu le ayinalo yini uhlobo mhlawumpe lento ethintekayo mhlawumpe ethintekayo, mhlampe esapende. Mhlampe kupendiwe la ngaphambili awukwazi-ke ukuthi ungahlikihla leyo ndawo, uyaye uwashe emaceleni kwayo. Ebese-ke uyayithatha le ndwangu masuqedile uyayivoma, uyayineka ecingweni elingahlabi uyibambise ngama-peks. Emva kwalokho-ke uzobe usuyayithula usuyigoqa ngale nkathi, uqeda kuyathula ocingweni ukuze ngale nkathi usigoqile ibe yinhle, ibuyele esimweni sayo esijwayelekile.

Akululanga ukufuduka usuka ey'ndaweni zasemakhaya uya edolobheni ngoba imiphakathi yasemakhaya isijwayele ukuzimela. Izicephu ezinkulu, ijwayele okufuya, isijwayele ukuthi amanzi akhona emadanyini, emfuleni for ukuphuzisa izilwane zawo. Manje mangabe sebehambile beya emadolobheni emadolobheni impilo ayibi isaba lula, akube kusafana lasekuqaleni, akube kusafana nasemakhaya. Emakhaya izilwane zakho zidla noma ikephi azikalelwe ukuthi zizodla indawo engaka ziye endaweni engaka. Manje uma usuhlala edolobheni, sekumele mhlawumpe ube nesilwane esisodwa nakhona mhlawumpe okuyinkukhu. Awusakwazi ukuba nenkomo ngoba uzoyifuyaphi edolobheni . Awusakwazi ukuthi uzimele yonke into uma ngabe usufika edolobheni usuyayithenga so ububi kokufuduka ukusuke emakhaya ufudukele edolopheni. Awukwenzi ukuthi ufike uzinze ngesizotha.

Ukudla okusemathinini kuhle kubantu abahlala ey'ndaweni kumakhempu njenga masotsha, yilabantu abacisha imililo okungama-firefighter. Labo bantu-ke bayakwazi ukuthi babe ney'nzuzo ekuthenini-ke badle loku kudla lokhu. Ngoba isikhathi esiningi mhlampe umuntu usathi uyabuya ngo-five ngesikhathi esijwayelekile. Mayefika entendeni sekunomlilo osuqubuka sekumele aphinde aphume futhi ahambe ayocisha umlilo loyo. Noma sekunsempi amasotsha kumele eyowavimba sekumele ahambe aye empini. So ngaleyo ndlela-ke ukudla kuyabasiza ngoba umuntu ufike ebuye evule ithini ehlanganise lokhu okukhona edle. Kanti-ke ububi bawo ukuthi akukho mnandi njengo kudla okusuke kukusha esiy'hlabele thina noma ufishi ophuma emfuleni noma inyama yenkukhu eqeda kuhlatshwa ekhaya. Konke akufani nokudla okuqedwa kuphekwa ngaleso sikhathi.

Mngani bengizothi mina kuwe, vakashela Umnyango wezoLimo kanye nezokuFuya. Ukuze ukwazi ukuthola uqoqosho olufanele lokuthi uzofuya kanjani, nini, kephi ngoba izinkomo ziyizindleko ngokwazo. Nanokuthi kumele ulwazi uhlobo lwezinkomo ozolufuya, kungaba izinkomo zobisi noma izinkomo zenyama. Ngaleyo ndlela uzobe sewukwazi-ke ukuthi imigomo yezinkomo ekumele uyithenge iyona kuyiyiphi uzokwazi ukuthi ugome izinkomo zakho ngendlela. Ukwazi futhi nokuziphakela ukudla okufanele, konke lokho mngani kudinga imali. Ngiyacabanga ukuthi-ke uzobe usuyakwazi ukuzilekelela nawe uma ngabe uhambile wayoqeqeshwa mayelana nezinkomo zakho. Kosawoti mngani bonke laba esihlezi sibabona bephakela iy'nkomo bonke bay'mali. Ngaleyo ndlela-ke mngani ngithi vakashela Umnyango weZolimo nezokuFuya .

Ayi bo! Ngikhumbula noma ngingasawukhumbuli kahle unyaka. Kunonyaka la okwafika khona lezi ntethe lezi ngiyazikhohlwa igama lazo koda nje yey zafika zadla kwasani. Lezi okwakuthiwa imigundatshani ngabuka izintethe zidla ukudla, zidla utshani yonke into. Kwakuhlanzekile engazathi khona umuntu okade nje eyihlanza leyo ndawo leyo. Zadla kwasani kwathanga, kwamazambane, kwabhontshisi, ayikho into ezingayidlanga. Kodwa-ke futhi-ke angikhali kangako, emva kwaloyo nyaka loyo ngaphinde ngatshala futhi zakhula iy'thelo zami kwakhula amaveji engadini, konke kwakhona. Wawungaze uthi angazi ngenzenjani kodwa nje ngiyawubonga loyo nyaka loyo ave ngijabulile ngoba ukhisimusi wami waba muhle ngendlela eyisimanga.

Uma ungumlimi uthuthukisa indlela yokukhula kwezitshalo zakho, uyaye ufune abo two litre asebesebenzile be-drink. Ubabhoboze ngaphansi ubavule izimbobo mhlampe ngesipikili ubavule izimbobo. Uma uqeda uzobe usuyogubha ensimini yakho imigodi ishiyane ufake isigubhu, ufake isigubhu, ufake isigubhu. Uzothi uma ngabe usuthela amanzi esegcwala kule sigubhu amanzi azobe esiyaphuma kuleza zimbobo ozibhobozile esinqeni sesigubhu. Aphume anisele isitshalo esizobe sisesandleni sasesinxeli nesitshalo esizobe sisesandleni sakokudla. Ngaleyo ndlela-ke uzobe usuyazi ukuthi izitshalo zakho noma ngabe kuthiwa amanzi abengafiki imvula ibingani wena kodwa unendlela yobuchwepheshe yokuthi ukwazi ukunisela iy'tshalo zakho ukuze zikwazi ukukhula zibe zinhle.